Batsadi le bakatisi le mekgatlho e ka dira tse dintsi gore ba etse gore tsamaiso ya metshameko ya bana e nne ka tsela e e maleba, ka tsela e e siameng, ka go gagamatsa melao le go sa kgetholole ga bana. Gonne seo se ka dira gore bana ba kopane, ba kgone gore ba tswe ko mebileng, ba ikopanye mo metshamekong, e leng gore e ka ba tswela mosola. Gonne ga bana ba thoma ka metshameko, mme ba ikatisa ka dinako tsotlhe, ba feleletse e le gore ba iphitlhela e le batho setšhabeng ka moso.

Metshameko e ka thusa bašwa ka gore e ba ntshe mo dilong tse di sa siamang le boganana, mme e ba thuse ka gore ba itekanele mo mebeleng. Gonne metshameko e thusa thata gore motho a itekanele. Ka se o, bontsi ba bašwa ba ka iphitlhele e le gore ba nna le bokamoso bo bo siameng, gonne metshameko e me ntsi e tsamaisana le dithuto tsa sekolo, seo se thusa thata mo bašweng.

Ke ithutile dilo tse dintsi ka rugby, rugby e nthutile go ikopanya le batho, le gore ke kgone go bona gore re le batho re seopo se le sengwe. Mme ka seo re kgone go fenya, ra kgona gore re boniwe lefatshe ka bophara. Seo se raya gore, ga o le motho, o tshwanetse o itse gore o motho ka batho. Ga go reye gore ga o le motho o tshwanetse o ikgetholole gareng ga batho ba bangwe. Seo se bontsha gore ga re kopane re le batho, re le seopo se le sengwe, re ka fenya tse dintsi mo bophelong.

Ke metshameko e mentsi e leng gore e kgona go thusa batho gore ba itekanele mo mmeleng. Motshameko wa comrade marathon wa go siana, ke motshameko eleng gore o manontlhotlho tota. O kgona go go sireletsa mo malwetseng, gonne ga o ikemiseditse ka go siana, masole a mmele a , o kgona go itekanela mo mmeleng, o itekanele mo tlhaloganyong. Seo se raya gore metshameko e mentsi e na le pharologano e leng gore ya diragala mo mebeleng ya rona. Ka seo, go botlhokwa thata gore motho a nne a ntse a itepatepantse le metshameko, gonne seo se kgona go.

Tse ding tse e leng gore di kgoreletsa bašwa gore ba itepatepanye mo metshamekong ke majalwa le go tlhoka mafelo a tsepameng, a e leng gore bašwa ba ka tshamekela mo go o ne. Seo se raya gore puso ya rona e ka thusa thata gore e agele bašwa mafelo, fa e leng gore ba ka ikatisa mo go o ne, mafelo a e leng gore a ka thusa bašwa gore ba kgone go tsaya karolo mo metshamekong.

Mananeo a ka dira go tletse seatla gore a rotloetse bašwa gore ba nne ntse ba ikatisa, mme ba tseye karolo mo metshamekong. Seo se raya gore bašwa ba ka kgona go bontsha bašwa ba bangwe gore go a kgonega, mme go tlhoka fela tsele le tsele, le thuso e leng gore re ka e kry-a mo pusong, gore e kgone go bontsha bašwa gore metshameko e kgona gore thusa yang re le bašwa, le go re ntsha mo mmeleng, mme re kgone go itekanela ka mmele le ka tlhaloganyo.